Nna ho ya ka nna, ne nka thabela hore ke phele ka tsela ya mehleng eo. Lebaka la ka ke hore batho ba ne ba kgona ho thusana, ba kgona ho phedisana mmoho hantle. Kajeno lena le haeba motho e mong o hlaelwa ke kotsi tseleng. Ho so nkuwa mehala ya thekeng, ho nkuwa di-video ha ne le kgale kwa batho ba ke ba tswa ba bitsa ba bang ho tsuwa letsholo, ho tsumuwa motho oo kapa ho thusa motho oo, a hlaselwang tseleng kapa a hlahetsweng ke kotsi. Ke bona mehla eo ya kgale ho nole monate haholo hobane hona le teng kutlwelano bohloko le ho phedisana mmoho hara setjhaba.

Tjhe, ho ya ka nna ke nahana hore re le batjha, re ke se kgone ho fetisetsa tsebo ka meetlo ya rona ya setso ho batlang kamora rona. Lebaka la ka ke hore ha re ithute ka setso haholoholo se re phela bophelo ba rona ho ya ka maemo a marang rang. Le batswadi ba rona, ba sheba hore na ho phela jwang marang rang hobana nako ya hore ba re hlalosetse ka setso le meetlo hore na ho na ho phelwa jwang kgale. Ke dintho tse ntseng ba kgone ho tswelella bophelong ke dintho tse entseng hore ba seke ba kgona ho tswelella bophelong hobane ba sa di mamela tsa setso. Ka hoo, ke nahana hore re ke se kgone ho fetisetsa tsebo ho ba tlang ka mora rona.

Ho ya ka nna ke nahana hore morena o tlamehile a kgethwe ke setjhaba hobane akere morena tjhe o sebelletsa setjhaba. Empa ha ngata ngata morena a ba kgethwa lelapeng leo ho ne ho le teng morena teng. Morena e ba morena wa seboko seo. Mohlomong haeba bo ntate ba se ba se ba le siko bo abuti ba morena eo. Motho e bang morena e ba bana e ba ngwana e moholo wa ntate eo ene le morena.

Dijo tsa baSotho di ngata haholoholo. Re na le tsa setso, re na le bo dipabi, nyekwe, dikgobe, meroho e siasianeng. E meng e na le mabitso a teng. Ha ho le teng mekete haholoholo ha ho tluwa nameng ho nkuwa nama ya dikahare tse ding jwalo ka dikilana, dihlooho dinameng moo. Di nkuwa e be e iswa ho bo ntate, ke dinama tsa bo ntate. Nama ya arolwa arolwa ho ya ka dihlopha tsa teng ho thwe ena e itseng, difuba ke tsa bomme le le dikahare di neuwa bo mme. Ho thwe ke tsa bo mme hwa fapafapana fela ho ya ka setso sa batho hore na seboko sa heno o wa ho kae.

Lelapeng leso ntse re etsa kgemere ka ho tshwanana. Recipe e etsuwa ke nkgono waka. Recipe ya hae o sebedisa motso o motjha wa ginger kapa yona kgemere. A ba etsa mabekere a mabedi a senwelo sa metsi, a ba tshela mahe a dinotshi kapa lemon. Ho etsa ho be le tatso e monate. O qala ka ditaelo, o qala ka ho ebola motse oo wa ginger. E be o kgaola kgemere eo dikotwana tse nyane o kopanye dikotwana tseo tsa ginger le metsi. Ha o qetile ebe wa tswaka hantle, ho etsetsa hore di kopane hantle ebe wa di kwahela hore di futhumale.